Hayi kule ingingqi abantu abaqhuba iiteksi bayoyikeka. Kangangento uba ukhona phakathi kwabantu beeteksi nabe-Avanza, abafuni abantu bee-Avanza balayishe ukusuka etawuni ukuya kwisiqithi esithile, ngoko ke kumi ngabo abaqhubi beeteksi. Bayoyikeka ke ngaloo ndlela ngoba izwi lokugqibela kufuneke ibe kanti lelabo.

Ndiyacinga ayingumbono mhle lowo wokuba angafuna ukuthenga ibhayisikili. Kungabhetere iskuta kunebhayisikili ngoba zibe khona izigaba apho abantu baye basweleka begiliswa kwiibhayisikili, abanye baphelele esibhedlele okanye umntu aphulukane nelungu lomziba ngenxa yengozi yokuba ekhwele ibhayisikili. Ndichasene nalowo umbono.

Ibhasi, ewe inaso isantya okanye ithuba lokuba yandise isantya kodwa andingezivi mnandi ukuba iyakhawulezisa and ihamba ngesantya esiphezulu. Ndingakrweca nokuba ngumncedisi wombhexeshi wayo ukuba athobe isantya because isantya siyabulala.

Ibhayisikili ke inabo ubungozi bento yoba ungagiliswa kodwa mna ndingathi qinisekisa ukuba uhamba kwileyini yeebhayisikili. Naxa uqhuba umane ujonga emva and ndingathi kwibhayisikili yakho ungaqinisekisa ukuba nezipili ezokuba ukwazi ujonge ngasemva ube nazo ukuze uhambe ngokukhuselekileyo.

Uphulo lukarhulumente lokuba lilungiselele abantu abalupheleyo bafikelele kunyango abalidingayo ngokunika izithuthi zesibhedlele lubaluleke kakhulu. Ngoba siyayazi abantu uninzi lwabantu abadala luseMzantsi Afrika luyahlupheka, luye lubinganalo imali yokuthi basebenzise izithuthi, uduladula, ngoko ke kubalulekile. Ezinye mhlawumbi izithuthi azide zifike esibhedlele, kufuneka abantu abolupheleyo bahambe umgama omde. Eli phulo lubaluleke kakhulu, luluncedo kakhulu.

Ndiyayixhasa kakhulu le mbono yakho yokuba ube naso isithuthuthu, siyanceda kakhulu ekubeni ungaxingi kwitrafikhi, kodwa kuzawufuneka uprektize ukuhamba ngaso nokhuseleko. Ufumane umntu onokwazi ukukunceda, ukukulolonga ukuze ukwazi ukusikhwela uhambe ngaso.

Eyona ikhuselekileyo imo yokuba ube kwisithuthi nguloliwe. Uloliwe iingozi izinga leengozi zayo ziphantsi kakhulu, iiteksi zona ziphezulu izinga lazo zengozi.

Ibhasi ke uye uthenge itikiti, uye kwi-station uthenge itikiti. Akhona amaxesha apho ibhasi idlula ngawo, inamaxesha abekiweyo. Umhle kakhulu umbono wokuba ufune ukusebenzisa ibhasi, inako nokukhuseleka kuneteksi.

Kubaluleke kakhulu ukuba ibhasi ifike ngexesha ngoba iye loo nto ithethe ukuba abasebenzi okanye abo bayisebenzisayo ababambezeleki, nokuba baya esikolweni okanye emsebenzini. Kwaye ukuba ukuhambelana nokukhawulelana nento okuba kungabikho abantu, inani eligqithisileyo ebhasini, kuyanyanzeleka ibhasi ifike ngexesha.

Abakhweli ngokuba abanye behamba ngosuku babuye kwangosuku olunye kuba abanye behambela iindibano zangosuku, ingaba nemiphumela engemihle ukuba ibambezeleke inqwelomoya ngokuba abanye bangafika emva kwexesha okanye bangalenzi ixesha for iindibano zabo ezi kufeneke bezenzile. Abanye mhlawumbi bahamba besiya kuloo ndawo ukuze bafumane enye inqwelomoya yokubasa phesha kwamazwe, ngoku kungathetha into yoba bangabambiseka bangahambi ngexesha efuneke bahambe ngalo. Zininzi ke iingxaki namagingxigingxi angenziwa angadalwa kukubambezeleka kwenqwelomoya.

Urhulumente kuyanyanzeleka ukuba azenze iindlela zibe ntle, zihambeke, eziya kumatyotyombe. Ngoba ngoku abantu sebekhona kwaye banamalungelo okufumana uxilongo ngokwasempilweni. Ngoko ke iinto angazenza kukuba kubekho iindlela ezilungileyo, iindlela zingabinamatye okanye imingxunya ngoba oko kwenza nzima iinqwelo zesibhedlele, isithuthi zesibhedlele, ukuba zihambe kwezo ndlela zinjalo.